I ku pfumala ka ku burisana kahle, na mpfuneto lowu nga rivaleku lowu nga ringaniku.

I ku hunguteka ka ku tshembeka ka mphakelo, na ku hela ka switirhisiwa.

Tinxaka letikulu ta vutleketli bya nhundzu, ya le lwandle, i vuhavahava, ku humesa mati ya munyu, ku kula ka swilo swa le lwandle, ku humesa mati ni switirhisiwa swa energy, ku tshovela swilo swa nkoka.

I ku tirhisa magoza ya rihanyo, na ku lunghisa ku sivela xihahampfhuka.

Hi ku vona ka mina ku ni swivangelo swo hambanahambana, leswi endlaka leswaku vanhu va ya eka maendzo ya le magondzweni. Hambiloko va nga ri na xivangelo, lexi kongomeke. Leswi swi katsa ku lava ku wisisa miehleketo, ku lava ntokoto lowuntshwa, ku twela ku karhateka, kumbe, ku karhala endhawini leyi a nga ka yona.

I ku tlakusa vufambisi bya le rivaleni, ku aka tindlela to hlawuleka, ku antswisa vuhlayiseki bya tindlela ta milenge ni mabayisikiri, ku tirhisa swiletelo, swa trafic.

I ku engetela mafambiselo ya mali, ku fikelela timakete leti engeteleleke.

I ku landza milawu ya xitimela, ni ku xixima ku yiselela, emigimbinyeni.

I thekinoloji ya swiporo, xa vumbirhi i vutomi bya le ka, hi rihanyo ngopfu.

Ndzi nga ku Cape Town. Hikuva yi na timfanelo letinene, naswona i doroba ra khale, ra nkoka eka tindhawu, ya timbhoni.

Ndzi nga tsakela ku famba hi mabazi hikuva ndzi tsakela vukorhokeri byo antswa, na vutomi byo ringanisa.

Ndzi nga ti twa onge, ndzi hoxa mali yo tala loko ndzi tirhisa mathekisi. Leswi ni nga ta endla leswaku ndzi tolovela ku cinca loku, ndzi nga tirhisa swiporo, kumbe njira yo fikelelekela, ku cinca mathekisi, na ku kambisa vukorhokeri.

Ku fanele ku tekiwa magoza lama landzelaka. Xo rhanga, fanekele ku endliwa hlawu ya swilaveko. Xa vumbirhi, ku hluvukisa switirhisiwa swa vutleketli swa xiphemu, xa vunharhu, ku letela vatirhi, va vutleketli.

Vafambi va nga ha hlangana ni mikhuva yo tika ku koxa nkarhi, na ku va ni tinhlolo, ta vukhumbelo.

Hikokwalaho ka ku vanhu vo tala va va va kha va horile mali .

Ni nga va tsundzuxa leswaku, swilo swin'wana na swin'wanyana swi na hakelo. Swa ku onha tindlela, ku na hakelo yo ka yi nga ri kahle swinene. Hikuva van'wanyana va vona va nga dlina se va khomiwile.

I ku komba i ku kongomisa ni ku dyondzisa, vapfhumba, hi swiharhi, mbangu wa swona. Nakona lexi endlaku leswaku ntirho lowu wu va na nkoka, i mhaka ya ku hlayisa ntumbuluko.

Ku tsana ka vuavanyisi, bya milawu. Ku pfumaleka ka nkombiso wa vutihlamuleri.

Ku tiyisisa leswaku, thekisi ya yena yi le ka xiyimo xo hlayiseka, na ku va ni mfambiselo lamanene.

Ndzi le ntlimbiweni, wa mimovha. Naswona swi ti komba o nge swi ta teka nkarhi ku fika laha ndzi ya ka kona. Ndzi kombela ku rivaleriwa hikwalaho ka leswi, ka leswi ka leswi. Naswona ndzi ta ringeta ku fika hi xihatla, loko swi lulama. Ndzi nkhensa ntwanano wa n'wina.

Swa swiporo. Swi nga endliwa leswaku, ku hlayisa no lunghisa hi nkarhi, ku tirhisa swilo swa kahle, ka ku aka. Hi swona swi nga endla leswaku swi tshama swi kha swi tshamisekile, swinene.

Ina, ku va kereke yi va na xifambo xa yona lexi fambisaka vanhu, ku ya na ku vuya ekerekeni. Swi nga va swa nkoka swinene, ngopfungopfu eka swiyenge leswi van'wanyana va nga ri ki na swi koti byo fikelela kereke hi ndlela yeleyo. Leswi swi nga pfuna ku tlakusa vandla hi tindlela leti landzelaka. Xo sungula, ku engetela nhlayo ya vatekeleri, ku pfuna la va nga koti ku famba.

Ndzi ta angula ndzi ku, ndzi kombela ku yima, tatana. Ndzi ta mi nyika xitulu xa mina, hikwalaho ka xichavo eka vakulukumba.

I ku hlayisa switirhisiwa, swa swiporo, ni ku antswisa ndhawu ya swiporo.

Swipfuno swa nkoka, swa ku tirhisa swiporo. I ku tlakuka ka matirhelo ni mpfuno wa ikhonomi. Xa vumbirhi, i ku tlakuka ka ntshembeko, xa vunharhu, i ku hunguta ku hahluka ka misava.

Hi ku pfumaleka ka switirhisiwa swa vadyuhari, ni ku pfumaleka ka tinhlokopfa, ta ntsengo, lowu kotaku ka ku fikeleleka.

Ndzi nga tsaka swinene ku khandziya xihahampfhuka hikuva ku ta va ku sungula ka mina, ndzi khandziya xihahampfhuka. So ndzi nga ti twa ndzi tsakile swinene.

Nkarhi lowu faneleke wo endzela ndhawu, ya ndzhaka, wu ti tshega hi swilo swo hlaya. Ku fana ni maxelo, xitalo xa vaendzi, na xikongomelo xa riendzo.

Thekisi a va ha endli mali ku fana no rhanga. Bolt yi na ntshikelelo eka mathekisi.

Ku kombisa xichavo eka mindhavuko, ya ndhawu ya maendzo. Ndzi nga hlaya kumbe ku vutisa hi ti hi mindhavuko, ni milawu. Na ku tirhisa ririmi ra xichavo.

Mathekisi, ma va na ndlela yo famba, leyi rhandzekaka eka vanhu vo tala. Hikwalaho ka ku, tika ka vutleketleri bya mani na mani. Xa vumbirhi, na ku hatlisa ka wona.

Ntlhantlho lowunene wa swilaveko swa vanhu lavakulu lava vadyuhaleke, wu fanele ku va na leswi landzelaka. Ku olova ku swi fikelela, xa vumbirhi ku tiyisisa ku saseka ka vutleketleki, xa vunharhu ku pfumaleka ka rivilo ro tika.

Ku rhwala nhundzu, emagondzweni. Ku pimanisiwa ni tindlela tin'wanyani to famba hi ndlela leyi. Ku olova ku fikelela ndhawu ya ya nhundzu, xihatla xa ku fika, ni ku tirha ka nhundzu.

Mfumo, wu nga tirhisa magoza yo hlayisa tibazi ta wona leswaku ti sirhelelekile, eka vugevenga hi tindlela leti. Ku hlawuleka ka vutleketli, bya vahlayisi va le tindhawini ta mabazi. Xa vumbirhi i ku nghenisiwa ka ti khamera, ta vuhlayiseki. Xa vunharhu, i ku hlayiseka, ka ku vonaka ka leswaku ndhawu yi sirhelelekile.

I ku humelela ka timali, na ku fikelela tindlela ta vutomi.

Loko doroba ri kulu ri ri langutele ku hunguta ka ku tala ka magondzo, hi ku engetela ku tirhisiwa ka nhundzu ya swiporo endzeni ka tindhawu ta le madorobeni. Ku na ku cinca lo ku lavekaka, ku endliwa eka switirhisiwa na ti-policy. Loko swi endliwa kahle, ku ta va ni ntirho lowukulu eku thuthukiseni, vuhlayiseki, ntumbuluko, na ku tirhisa kahle swiporo.

I phasipoto, yi komba vundzeni bya wena. Yi laveka leswaku u nghena ni ku kuma etikweni rin'wana. Xa vumbirhi i VISA, tiko rin'wana na rin'wanyana, milawu ya rona. Naswona VISA yi kombisa leswaku u amukeriwile. Thikete ya xihahampfhuka i xi tiyisisekiso xa riendzo ra wena, naswona a wu nge ngheni ehenhla ka xihahampfhuka u nga ri na yona. Matsalwa ya vuhlayiseki, swi tiyiseka leswaku u hlayisekile loko u humelela swikombiso, leswi nga languteriwa.

Swa ku hlwela ka swikepe swo rhumela nhundzu, ka va tiko man'wanyana. I ku nonoka ka swiyenge, swa vandzelekana, ku pfumaleka ka swikepe le swi ringaneke kumbe ku onhaka ka swona, na ku hlwela ku kumiwa ka ti-container.

Byi pfuna i vuhlayiseki, leswo biha i swiyimo swa vuhlayiseki.

Ntirho wa xihahampfhuka i ku famba, ku rhwala nhundzu, swilo, na vanhu exikarhi ka matiko, le makaya kumbe etindhawini to hambanahambana.

I ku humelela ka vuhlayiseki, byo herisa, ni swi swiyimo swa rihanyo.

Tilori ti fanele ti tirhisa tindlela leti pfulekeke, naswona ti nga thirafiki yi tsongo, ku hunguta nkarhi lowu ti wu hetaka endleleni. Xa vumbirhi, i ku dyondzisa vaendli va tilori, ku famba hi ndlela leyi olovaka.

Ndzi nga lunghiselela swirhanganiso leswi endlaka leswaku muchayeri a kota ku wisa, nkarhi ni nkarhi. Hi dyela leyi kongomeke.

Swi nga antswisa hi ku tiyisisa, ku fikelela tindhawu ti pfumeleriweke. Xa vumbirhi, ku va ni ku vumba xiphemu xa ndhavuko.

Swipfuno i ku hatlisa u fika, ende swa ku biha i ku, u nga hatla u karhala kumbe u kuma nghozi.

Loko vanhu va fambela na vusiku, ku na magoza yo karhi lawa va nga tirhisaka wona ku sirhelela eka tinsulavoya. Leswi swi pfuna ku va ni vuhlayiseki, ku katsa ku pfumelela, ku famba hi ku xixima, na ku papalata swiphiqo. Vamakwerhu lava fambaku vusiku, va fanele ku tirhisa maphepha ya xihlamariso ku vona. Swi va na vuhlayiseki.

Ndzi ta lava kuya aUnited Kingdom. Hikuva ndzi rhandza ku dyondza swinene hi tiko rero ra United Kingdom.

Hi leswaku loko ko tshuka ku humelele swin'wanyana hi vona, mali ya patu yi kota ku va hakela.

Ku lawula, ka hlawula, vutihlamuleri, ni ku hlela ntirho wa mathekisi.

Nkoka wa kona, byi pfuna ku nyika vanhu vutivi byo tika, na mavonelo ya ndhavuko. Ku fana ni mikhuva, mintirho, na mavonelo ya vaaki. Vupfhumba byi veka matimu swi tlhela swi olova ku twisisa eka ti project.

Ku tiyisisa vuhlayiseki, ni ku hlayisa swilaveko swa rihanyo.

Ku tala ka vanhu eswitimeleni hi mhaka ku mathikithi ya kona ya xaveka. Swi nga hungutiwa njhani? Swi nga hungutiwa leswaku mathikithi ya va ehenhla, hikona va nga ta kota ku hunguta ku tala ka vanhu eswitimeleni.

Ku tiyisela vuhlayiseki.

Ku fika ka nhundzu ya mina airport swi hlwerisiwe hi swiyimo leswi landzelaka, ku kambela switifiketi ni swipimelo, ni ku hlaya ku lulamisa mintirho ya mbangu.

Ku pfumala vuhlayiseki bya rixaka, ku karhala loku vangiwaka hi vusiku, na ku tika ku vona hi ndlela.

Hlawula khampani yo tshembeka, hlawula movha lowu wu lavaku, u hlamusela swilaveko swa wena, u nyika tinhlamulo ta nkoka, u kambela movha u nga se wu teka, u twisisa ni ku sayina kontiraka, u vuya hi nkarhi u yisa movha.

Switirhiswa swa ku hakela na ku antswisa vuyelo.

swa vuhlayiseki ni ku tirha nkarhi wo leha.

Ndzi kombela ku hlamusela leswaku ndzi hlwerile hikuva ku humelele swiphiqo swa switirhisiwa swa mabazi.

Ku langutisa mindzwalo hi ku hetiseka.

Ndzi lunghiselela kahle emahlweni ka riendzo, ndzi hlawula ndhawu yo tsakisa, ndzi lulamisa miri wa mina, ndzi hlayisa swilo swa mina hi vuhlayiseki, ndzi lulamisa vuhlayiseki bya nkoka, ndzi ti endla ndzi tsakela riendzo.

I ku tlakuka ka ntirho wa mati, mafuta ni mati ya energy, ku antswisa ka switirhisiwa, ni ku hlawuleka ka ndhawu, ni rihanyo ra ndlela.

Bolt i khampani yo fana ni epe leyi tirhisiwaka ku koka ni ku hakela switirhisiwa swa ndhawu ngopfungopfu mabazi ni movha, yi pfuna vanhu ku va ya la va lavaku kona.

I vuhlayiseki bya swilo ni ku hlayisa ni ku hlawula mabuloho.

Buloho i nhlangano wa ntirho lowu endliwaka ku pfula ndlela ya ku famba eka swiyimo swo tika swo fana ni nambu wa mati, ivi thanele i nhlayo ya swilo leswi endliweke swi ri ni xiyimo xo tika lexi endlaka ntirho wu tswala ku nyika ku tirha ka ntlawa ni ku hlayisa ntlawa wa swimilana ni mindzhavulo.

Ndzi endla nhluvuko wa helela wa riendzo, ndzi kambela movha, ndzi hlela swakudya ni swin'wana, ndzi lungisela swo hungasa na vana.

Ta kuma mali ni ndhawu ya ku tshama ni ku tirha ku tlangela vanhu vo famba.

Ndzi nga famba ndzi ya mahlweni, ivi ndzi yima lomu nga na ndhawu leyi nga hlayiseka.

Ndzi nga tshama ndzi rhurile ni ku ti khoma kahle, ndzi rhurha kumbe va rhumiwa va bazi, ndzi kambela mpfuno eka vatirhi, ndzi tirhisa swiendlakalo swa vuxokoxoko.

I vuhlayiseki ni ku olovisa ku nghena ni ku huma.

Ina hikuva ndzi ta tirha hi vukheto loko ndzi tirha eka switichi swa ti-petiroli etlhelo ka free way, nakona swi ta va na mhaka ya vuhlayiseki ya vukheto.

Vutisa vanhu lava nga la edorobeni leswaku exitichini xa mabazi xi hi kwihi hikuva ndzi lahlekile.

Tlula ka thekinoloji na ku engetela ka switirhisiwa swa vuhlayiseki.

Va tereka hikuva va tirha ku vava na tiawara ta kona ti tele naswona a va kumi nkarhi lowo tala wo wisa.

Nga byela kokwana ku khadi ra vutlhari ri olovisa ku famba ka vanhu, ri tswala ku tirhisa mali hi ku olova, ri antswisa vuhlayiseki bya ku tirha ka mabazi, naswona ri humelela ngopfu emadorobeni lama hluvukeke, laha ku tirha mabazi ya mananga.

Ndzi nga va hlamusela leswaku ndzi vona leswaku swi antswa ku tirhisa xihahampfhuka, nakona xihahampfhuka xa hatlisa a swi fani na mabazi kumbe tithekisi.

A ndzi ta va pfuna ku va kombisa leswaku ri xavisiwa ku yini.

Ndzi nga tshama ndzi rhurile ni ku ti khoma hi vutlhari, ndzi tumbela vuxokoxoko lebyi fanaka na xiyimo, ndzi tirhisa matimba ya rirhandzu ni ku tiva, ndzi tirha ku sirhelela vathayeri na vatirhi mabazi, ndzi ti endla ti tiyisa rihanyo ra mina na van'wani.

ku hakela ngopfu ku tlula leswi a va swi tirhisa, ku tiyimisela ku famba hi ndlela yo hambana.

Eya swa ha ri eka xiyimo xa kahle xa ku fambisa nhundzu hikuva va tshama va kha va langutisa va swi cheka leswaku swa ha ri right leswaku swi nga kota ku swi fambisa nhundzu.

Ndzi tsaka ku mi tivisa leswaku ku tile vaendzi emugangeni wa ka hina, naswona ndzi thoriwile tanihi mukongomisi wa vaendzi.

Swi pfuneta ku kongomisa bazi eka ndlela yo lulama, swi endla leswaku mabazi ma nga khumbi eka ndlela yin'we, swi pfuna eku lawuleni ka timetelo ta mabazi, swi tlhe swi pfuna eku hlayiseni ka vuhlayiseki.

Vuhlayiseki bya ndhawu, vutirheli lebyi kumekaka, ku olova ku nghena no ku huma.

Yi tlakusa timali ta riendzo, yi yehisa vanhu ku hlawula vukorhokeri lebyi olovaka, yi khumba swikoxo swa vanhu lava lavaka ku famba nkarhi na nkarhi.

Ku tiyisisa vuhlayiseki bya bya vateki, ku hunguta khombo ro endla timpixano, ku antswisa ntirho wa vukorhokeri, ni ku hlayisa rihanyo ra muchayeri.

I ku tirhisa xitulu lexi faneleke n'wana, ku tirhisa bandi ra vuhlayiseki nkarhi hinkwawo, ku veka swilo swa vana hi ndlela yo hlayisa, ku lawula swakudya ni , ku tikuma ku tikhoma kahle hi nkarhi wa emergency.

Ina hikuva swi ponisa mali i ndlela yo hlayiseka. Swi tshembekile loko u hlela nkarhi.

Xewani. Ndzi chayela hikuva ndzi muchayeri wa mudyondzi, naswona ndzi ri karhi ndzi ya ku nyika ntirhisano wa rimbewu ra vu hlayisela. Leswi endlaka leswaku ndzi tshembiwa ku chayela hi lowo karhi, wu na nkoka swinene.

Xihahampfhuka xi famba hi mahala lowu humaka exihahampfhukeni. Ivi xihahampfhukaphatsa, xi famba hi masala yo rhurhumela naswona xi kota ku yima kwihi na kwihi.

Ti-rickshaw na ti-tuk-tuk swi fanele swi tirhisiwa hi ndlela leyi endlaka leswaku swi endla vutleketli bya siku ni bya ku languta tindhawu byi antswa, byi hlayisekile, naswona byi pfuna ku tlanga vutomi bya vanhu hi kurhula, ni ku va ni mpfuno eka ikhonomi ya ndhawu.

Matiko lama tirhisaka rikshaws na Bolt i Asia ni Afrika. Ti-rikshaw ti tirha swinene eka matiko lama nga na swiyimo swa le handle swi dyondza swo hlawuleka swo sungula vutleketli bya siku. Kasi Bolt-i yi tirha ngopfu emadorobeni ni ka eka swiyimo swa high tech. Swi tirhisa app-e ku pfuna vanhu ku fika endhawini hi nkarhi ni ku olovisa vutleketli.

Timayini ta sweswi ti tirhisa swinene ni switimela swa magezi. Leswi lawuriwaka hi vutivi bya le henhla ku yisa swilo ni vanhu hi ndlela yo olova, ni ku antswa ngopfu. Ku tlula timayini ta khale.

Tirhisa tindlela leti vanhu va hanyaka ha tona, ni ku famba u ri na munhu wo karhi loko swi koteka.

Ku hunguta ku ku thyakisiwa ka moya hi mimovha na ku tirhisa mimovha ya kumbe ya swikombiso swo hlayisa moya.

Ku hlangana ni ku hlundzuka ka nyama, ku hlundzukeriwa ka miehleketo, na ku lahlekeriwa hi vutomi.

Ina hikuva vachayeri va mabazi va tala ku famba hi xihlahla xa movha, ku ya hi nawu.

Tanihi loko ni ri mutirhi wa Road Accident Fund-i naswona ni dyondzisa vanhu, vachayeri va mabazi lava fambaka hi mpfhuka wo leha. Ndzi ta va lemukisa leswaku mi tirhisa switirhisiwa swa ku hlayisa rihanyo, tanihi tie belt. Languta ta tindlela ni milenge ya van'wana, naswona u pfumela ku tirhisa nkarhi wo hlawuleka eka magondzo ku pfuna ku sirhelela vutomi bya wena ni bya vanhu lava u nga na vona.

Ina, xitimela xo tirhisa mgwaqo ya byona ntsena lexi endlaka leswaku ku nga vi na ku hlangana ni timovha kumbe swihaha, leswi hungutaka khombo ra timhangu.

Ndzi tiva Avis na Bidvest car rental. Muxavi u ya eka khamphani ya ku lomba mimovha, a nyika switifiketi swa nkoka, u hlawula ndlela ya ku hakela, u hlawula nkarhi lowu u lavaka ku tirhisa movha.

Swi na mhaka yo hambanahambana, ndzi ta kota ku hlamusela timhaka timbirhi i ku. Leswi antswaka i ku nkarhi wo tshama wu hlayisekile, ivi leswi swo biha tibazi ti fanele ti tshamiwa endhawini to hlayiseka.